Ndzi ambala swa ndhavuko wun'wana hikokwalaho ka ku tsakisiwa hi ndhavuko wa vona ku nga ri ku ndzi fularhela ndhavuko wa hina wa vatsonga kambe ku ri ku rhandza na ndhavuko wa vanhu van'wana tanihi hi vanhu va Afrika-Dzonga a ndzi hlawuli ndluwa ndzi siya hove ndhavuko i ndhavuko wa va Afrika hi vanhu van'we.

Vavasati va fanele ku ambala xibelana kumbe tinguvu na miceka ya swiluva na teki va swiluva vavanuna va fanele ku ambala tinjhovo na swikipa swa mavalavala ya yingwe.

E-e, a va ha tekeli enhlokweni xintu na swidyondziso swa le makaya ya vona hi mhaka ya swiambalo leswi nga kona eka ma tinguva ta sweswi swiambalo leswi nga kona eka tinguva ta sweswi swi hambanele kule na swiambalo swa xintu na leswi va dyondzisiwaka swona emakaya.

Ndzi vona swi ri na nkoka ku ambala mpahla ya ndhavuko ya vanhu van'wana na ku tidyondzisa hi yona hikuva hi hanya eka tiko rin'we ra South Africa tanihi maAfrika a swi fanelanga leswaku hi fularhelana kumbe hi nga tivi ti ndhavuko ta vanhu van'wana hi ndlela leyi mundzuku ndzi nga ha tikuma ndzi ri karhi ndzi tirhela eka ndhavuko wun'wana kumbe ndzi kha ndzi tshama eka tiko ra vanhu va ndhavuko wun'wana hi ndlela leyi a swi fanelanga ku va ndzi ndhavuko wun'wana.

Vana va rhandza ku ambala swiambalo swa ximanguva lawa hikuva va twa onge swiambalo swa ndhavuko i swa vanhu vakulukumba kumbe vanhu va khale ku nga vakokwana va.

Loko nsati a feriwe hi nuna ni vona swi nga ri vutlhari ku va a nghena evukatini byin'wana hikuva nuna wa yena laha a nga ta va a ri kona a nge tsaki hi swona tanihiloko a nga tsaki na loko a hanya ku va nsati wa yena a tikuma a nghena ka vukati byin'wani so ni vona swi ri kahle i ku va a nga ngheni eka vukati byin'wana na ku va a hlayisa vana va yena hi kurhula ku nga ri na wanuna un'wana wa vumbirhi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku evuton'wini ku hanyiwa kan'we munhu a endli leswi a vonaka leswaku swi kahle kumbe swi ta pfuna yena ni vumundzuku bya yena a endli leswi nga ta tsakisa mbilu ya yena a hanya hi kurhula.

A ndzi ta swi endla hikokwalaho ka ku a nga na vatswari loko a ri na vatswari a ta va a nga kombelanga mina ndzi byela vamanana wa mina a ta va a yi ka vatswari va yena va n'wi pfuna.

Nkoka wa mavito ya swivongo eka ndhavuko wa hina i ku va u tiva laha u humaka kona u tiva vakokwana wa wena u tiva rixaka ra wena u tivi u tiva laha u davukaka kona kumbe laha u humaka kona.

Mavito ya swivongo i mavito ya vakokwana wa hina nkoka wa wona i ku va hi tiva maxaka ya hina hi tiva laha hi humaka kona hi tiva vakokwana va hina.

Mavito ya swivongo nkoka wa wona hi lowu i ku va u tiva laha u davukaka kona u tiva rixaka ra wena u tiva mavito ya vakokwana va wena laha nyimba ya ka n'wina yi humaka kona.

Ndzi nga n'wi hlamusela hi ndlela leyi nkoka wa swivongo eka hina i ku va hi tiva rixaka ra hina hi tiva mavito ya vakokwana va hina ni vatswari va vona ni mavito ya va kokwana va hina lava nga bebula va manana va hina ni va tatana va hina so leswi swi endla ku va hi tiva lomu hi davukaka kona hi tiva tinyimba ta hina lomu hi humaka kona tanihi xivongo.

Ndzi nga n'wi vutisa hi ndlela leyi xana i mani muvumbi xana ripfumelo ra yena ri pfumela eka mani i mani loyi a nga tumbuluxa tilo ni ya misava hi ku ya hi yena ndzi tiva mavonelo ma yena se ndzi ta kota ku n'wi hlamusela mavonelo ya mina hi tlhelo ra vukreste na vutivi lebyi ni nga na byona hi tlhelo ra vukreste.

Swiambalo swa ndhavuko leswi ndzi nga xavelaka vana va mina tanihi ku va ndzi ri Mutsonga n'wana wa mina wa nhwanyana ndzi n'wi xavela xibelana ni miceka leyo xonga ya swiluva na duku ra swiluva swa Vatsonga xikan'we na mateki ya swiluva swa matsonga n'wana wa mina wa mufana ni n'wi xavela tinjhovo na xikipa lexi nga na swiluva swa Vatsonga na .

Vuhlalu bya ndhavuko lebyi ambariwaka eka minkhuvo ku fana na micato i vuhlalu lebyi byi xongisiweke lebyi byi nga ri na mihlovo yo hambanahambana leyi fambelanaka na swiambalo lebyi munhu a nga byi hluvulaka nkarhi wihi na wihi a byi pimeriwangi ku i vuhlalu bya njhani kasi vuhlalu bya tin'anga ta ndhavuko i vuhlalu lebyi byi va ka na muhlovo wun'we byi tivekaka tanihi vuhlalu bya basa na vuhlalu byo tshuka lebyi i vuhlalu lebyi byi tirhisiwaka hi tin'anga.

He munghana vuhlalu lebyi ndzi byi rhungile hi nayiti na ntambu u sungula u u hulela nayiti na ntambu leswaku u kota ku nghenisela vuhlalu lebyi u byi lavaka hi nongonoko lowu wena u wu lavisaka xiswona xikan'we na muhlovo lowu u wu lavaka.

Makoti ku cina xibelana swi olovile swinene leswi u swi endlaka i ku va u kota ku cinisa xisuti ntsena u xi yisa xineneni u xi yisa ximatsini hi xihatla sweswo i ku cina xibelana.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va fanele ku ambala tinjhovo na swikipa swa mavala ya xiharhi kumbe swikipa swa mavala ya swiluva swo hambanahambana swa ndhavuko wa Vatsonga.

Swiambalo leswi ambariwaka hi vavasati hi ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga i xibelana na yele na duku xikan'we na nceka wa swiluva.

Nqambi leyi ndzi yi rhandzaka i dokodela Hasani Thomas Chauke ndzi rhandza vunanga bya vona hi ku eka vunanga bya vona a va rhuketeli a ku na hlamba i vunanga lebyi byo hola byi nga na dyondzo exikarhi byi tsakisaka na hi xinari xa vona.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya vuxaka bya tinsimu to ka ti nga tsutsumi vusimu to ka ti nga ri na nhlamba tinsimu to hola to yingiseleka ti nga ri na ku tsutsuma leti ti nga tala katara endzeni.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra Vatsonga i ku va wu vuyisa rixaka ra Vatsonga eka ndhawu yin'we wu endla leswaku Vatsonga va tsaka hi vuyimbeleri bya ndhavuko wa hi nyanyula na hina eka ndhawu yo fana na minkhuvo na micato hi ku hambanahambana ka wona. Ha tsaka hi vuyimbeleri bya ndhavuko swi hi nyika nyanyulo wa ku va hi hleketa a kaya hi hleketa vakokwani va hina na ririmi ra hina na ku va hi tiva ndhavuko wa hina.

Mincino ya ndhavuko wa Vatsonga lowu ndzi wu rhandzaka i xibelana. Ku cina swibelana swi olovile a swi na ku rhuketela a xikarhi i swilo leswi swi nga rhula swi nga na nhlonipho a xikarhi.

Dyondzo leyi ni yi kumaka eka tinsimu ta ndhavuko wa Vatsonga i ku va hi tiva rixaka ra hina na ku va hi tiva ndhavuko wa hina hi hanya hi wona wu nga hi lahlekeli na ku va wu hi dyondzisa ku va hi khomana na ku va hi rhandzana na ku va hi tshama hi tsakile hi mikarhi hinkwayo hi pfumala madzolonga.